Ngiphatheke kabi kakhulu ukuthi uhulumeni wethu akakwazi ukusilungisela imigodi esicishe yangenza ngalahlekelwa umphefumulo wami. Noma kwagcine sekulahleka omunye umphefumulo womunye umuntu ocishe yalinyazwa imina, kungiphatha kabi ukuthi kuzogcine sengikhanda imoto yami noma sengikhanda eyalo muntu lo engicishe ngamlimaza.

Ayihlukile iyafana ngoba yonke ekugcineni ibanga ingozi futhi ilimaza izimoto.

Angiphathekile kahle neze ngokulinda kwami itekisi isikhathi esingangehora, esingaphezu kwehora. Kungani ngibuza wena mphathi werenki, ukuthi kungani amatekisi ebambezelekile? Amatekisi kanti aniwaletheli ukuthi asize umphakathi, asfikise ngesikhathi? Ngivuke kakhulu koda futhi ngiqede ngicishe ngishaywa isikhathi ngoba itekisi ithathe ihora lonke ngaphezu kwehora ukuthi ifike. Kungani kwenzeka lokhu?

Umuntu kumele aveze umniningwane yakho njengoba injalo angasho ukuthi ufika ngemoto ethize, kodwa futhi afike ngemoto ethize. Sikwazi nokutshela abanye abantu sibasherele ukuthi imoto engihamba ngayo injani futhi akwazi ukungibona naye ngihamba kulowo mgaqo akwazi ukuthi asheshe afonele amaphoyisa mangabe ebona ukuthi khona okwenzakalayo. Kube nebhathini engizolichofa efonini mangizizwa ngingaphephile.

Ngibuza ukuthi yin'ndaba bengandisi izitimela zesikhathi esifanayo? Mhlasimbe kube khona izitimela ezimbili zesikhathi esifanayo ukuze kungabi nokuminyana, kuphinde futhi nakwesinye iskhathi kube nezitimela ezimbili.

Izingqinamba engihlangabezana nazo ukuthi amatekisi abuye athathe isikhathi ukufika sengilinde isikhathi eside, kwesinye isikhathi aloke eyohlangabeza abantu kude. Aloku ejikajikeza nathi endaweni eyodwa engacabangi ukuthi sijahe ukuya emsebenzini, ey'koleni futhi isikhathi siyasishaya.

Ngikhetha izinhlobo ezintsha ezifana nama-Quantum ngoba wona aphephile kunesikwele, futhi aneskhala esikhulu uhlala ukhululeke ungampintsheki.

Mngani wami, ngihlangane nomunye umuntu ohambeni lami olude lwesitimela wangixoxela into ebuhlungu kakhulu, ungixoxela ukuthi udlulelwe umama wakhe emhlabeni. Manje akazi ukuthi uzomngcwaba ngani ngoba ubengenawo umasingcwabisane nomshwalense, akuve kungiphathe kabi kakhulu ngoba uze wakhala, engazi ukuthi uzothatha ini ahlanganise nani.

Sawubona bhuti igama lami ngingu-Anele ngiyaqala ukuba kule renki ngisacela bhuti ungisize sengithukile, ngididekile ngicela ungitshengise sokuthi ngingawathola kukuphi amatekisi aya eKapa. Ngingakujabulela kakhulu ukuthi ngisize ngoba akusaphephile kulesi skhathi samanje, sengiqala nokusaba njengoba nguwumuntu wesifazane.

Bangalindi uhulumeni ukuthi kuze kube ibona abalungisayo uma bengakwazi, bangahlanganisa imali kuthengwe lokhu ekumele kuthengwe ukuze kulungiswe imigodi emgaqweni. Futhi kungabi khona abantu abazoshayela ngokungalungile emgaqweni okuzogcina sekwenza ukuthi kube nemigodi. Senze isiqiniseko ukuthi namanzi awami emgaqweni simba imisele ngoba namanzi ayayibanga imigodi.

Into engangenza ngihambe ngebhasi ingoba ibhasi ayibizi kakhulu, indiza iyabiza futhi ibhasi uhlala ukhululeke kakhulu kunezinye izindlela, ukuthutha njengamatekisi. Uhlala ukhululeke ukwazi nokusebenzisa ithoyilethi, ukwazi nokulala futhi uhleli esitulweni unqikile.

Uhambo lwebhasi engisake ngaluthatha engasoze ngalikhohle, ngangihamba nesikole samabanga aphansi sihambile sibanga lesine siye kwenye yamafamu, siyobona izilwane. Ngangihamba nabangani bami, abantu engifunda ka nabo kanye nothisha, nezinye izingane eziseklasini elihlukile kuneyami koda ebangeni elifanayo.

Kunjalo osomatekisi abayilandeli imithetho yemigwaqo, bashayela noma ikanjani futhi bazitshela ukuthi bona ibona ibona akumele bashayele, ibona banelungelo lokuhamba. Abanye abantu bezimoto eyincane kumele bahlezi bevikela bona, ngoba bona bayazi ukuthi bayasatshwa ngoba bahlezi beshayela budedengu.